Ee, ke akanya gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go na le seabe se se bonagalang mo go fokotseng go tshameka ka namana ga metshameko, segolobogolo mo baneng le bašwa. Sa ntlha, metshameko mo megaleng e ka tshamekiwa nako le nako mo lefelong lepe fela o sa tswe mo ntlong. Se se dira gore bašwa ba nne le kgatlhego mo metshamekong e e sa tlhokeng go tswa mo ntlong kgotsa go bereka mmele. Batho ba le bantsi ba itlhophela go tshameka dijithale go na le go tshameka kgwele le jalo-jalo. Le gona, metshameko ya dijithale e akaretsa botsalano fa e le pele o ne o ka kopana le ditsala mo jaaka mo metshamekong ya setso jaanong o dirisa digital-e go ka kopana le bone.

E tlo go nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le esi ka gonne ke tlabe ke nna le tlhagafalo le boitumelo le bosisi le gone ke tshameka le ditsala le gone ke lebelela ba bangwe ba ntse ba tshameka le go itekanya maikutlo a ka. Le gape, e tsamaya e le tiro ka gonne ke bona madi le boitumelo le bokgoni jo bo tokafaditsweng le gone go tsena dikgaisano di le dintsi le go ithuta go ka tokafatsa motshameko wa gago.

Metshameko e e leng teng e e leng gore o ka e tshameka wa utlwa le monate e kgatlhisang, ke ke EA Sports FC twenty-five, ke Omega Strike-e, ke team fight tactic-ke le di-finals, ke yone metshameko e e nang le monate e kgaisano e e tseneletseng.

Se ke se ratang ka ga metshameko ya seileketeroniki ke gore e na le kgaisano le katiso ya bokgoni le gone o kgona go kopanela le batho ba bangwe, o kgona go bona botswerere le katlego ya gago le maikutlo ka a dula a itumetse mme se se dirang gore ke se rate ga metshameko eo ke gore go na le mefuta e e farologaneng ya yone metshameko eo le gone ga moo go kgona go ikatisetsa le go bona ditlamorago ka bonako wa bona gore a o a fetsa, o a fenya kgotsa jang?

Nngwe ya dilo tse di tlhokegang fa o batla go tshameka mo inthaneteng ke sediriswa se se amogelang metshameko le inthanete e e nonofileng le gone o tlhoka go nna le account-o ya gago ya motshameko. Metshameko e e leng gore e tumile thata mo inthaneteng ke e e tshwanang le Fortnite le Call of Duty le Road Blocks le FIFA online.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka diphelelo tse di sa siamang fa o tshameka o sa kgaotse jaaka botsogong jwa mmele gonne o tlebe o ntse o nna le ditlhabi, o tlhoka le boroko gonne ga o kgaotse le phelelo mo dikamanong tsa gago o tlo bo o sa tlhotse o kgona go buisana le batho lo ba losika o nnela go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Motshameko wa ka wa mmamoratwa e tla tshwanela ya bo e le FIFA.